Ee u amba ngoho ndi vhona u nga ri sa vhathu vhahulwane ri tea u ita zwithu zwinzhi zwine zwa vha thusa, so kharali zwi kho amba uri vha kona u wana kutzhelede nyana kune khayo ṋamela bisi ndi a zwi tendela nṋe ngori ndi vhathu vhahulwane ende vhona itesa zwithu zwinzhi for shango, zwiṱuku zwine ranga zwi ita ndi u vha thusa ndi vhona ungari ri tea u zwi ita.

Hune nda dzula hone ndi vhona u ngari zwino mitengo yo no to ṋamelesa ri kho i fanyisa na mitengo ya kale. Mara u amba ngoho nga nḓila zwithu zwine zwa kho ḓura ngayo, ndi vhona ungari ivha i tshelede yo no vhonala, mara zwi bva kho ri khoya nga mini, uya nga thekhisi noya nga bisi a si tshelede dzo u fana, mara ndi vhona ungari a ndi tshelede yo vhonala.

Ee ndono vhuya nda tshimbila nga bisi vhusiku ndi kho bva Cape Town ndi khou ya Piṱori, ende nda thungo vhuya nda vha ndi na thaidzo ngauri bisi yo ima, u tshela peṱirolo fhedzi ndi hune vhathu vhane vha kona u renga zwiḽiwa i tshi fhedza i khou ṋamela bada i tshi fhedza badani i khou dovha ya ntsitsa hune nda kho tsa hone, zwi amba zwori thingo vhuya nda vhona ungari thingo vhuya nda vhona thaidzo kana any sort of danger.

U nga si kone u amba uri ndi mini tshire raithi, ndi dzi bege ngana dzire raithi ngori thi zwino ri vhathu rina zwi rina zwi vhuḓifhinduleli zwa different so nṋe ndi a vha wana uri ndi khou ya hangei ende ndi kho tea u isa zwithu hayani. Zwi amba zwori ndi nga si fare bege dza muthu ane a kho ya u to ḓala fhedzi, muthu a re na zwithu ane akho teya u zwisa a zwi sia haningei, thi zwino vho u sina goloi unga si kone uri he he ndi ḓo zwi isa nga goloi kana mini. Zwi amba zwori u tea uṱo ṱuwa nazwo zwo ṱo ralo and nṋe sa mu sa muthu nde nda khoya u tea u tsheka for vhege ndi nga si kone uri houḽani o faresa bege nnzhi ngori hauwa ndi bege dzawe, kharali vha khou nyanga u tshanzha extra for dzi bege vha nga kona u i tshadzha mara muthu muṅwe na muṅwe u ṱuwa na dzi bege ea dzi faraho.

U amba ngoho athi thu vhuya nda shumisa voutsha, zwi amba zwori zwi ḓo mmbalela u ṱo fhindula zwavhuḓi vhuḓi mara ndi vhona ungari thaidzo yo no ḓa ngau shumisa voutsha ndi musi ṱhamusi wo zama ui panga wa wana uri ai khou shuma kana wavha khou zama ui shumisa wa wana uri yo ekisipayara. Ndi zwone zwine nda nga vhona ungari ndi thaidzo, mara nṋe muṋe thi thu ṱo vhuya nda ṱoi shumisa zwi amba zwori a thi kho to ḓivha mathada ane aḓa nga u shumisa vautsha.

Vhutshiloni hanga athi ngo ṱo i shumisesa bisi, mara zwifhinga zwoṱhe zwine nda i shumisa bisi thingo ṱangana na mathada na luthithithihi ndi ngavha ndo i shumisa lo fhira lu sa fhirisi na luṱanu, mara tshoṱhe tshifhinga tshine nda shumisa bisi thungo ṱangana na mathada, tshiṅwe na tshiṅwe tsho ya nga nḓila. Ndo bva ndo bva hune nda kho bva hone nda swika hayani ndi sina na thaidzo na nthihi.

A zwi konḓi na luthithithihi dzo ḓala ndi dzula ḽokhesheni, zwi amba zwori dzo ḓala nga maanḓa dzi thekhisi huṅwe na huṅwe utshi tou dzhiga kona u ḓo soko pfha pipipu wa dzhiga khona wa sokou pfha pipipu, so ha ngeno adzi konḓi na luthithithihi ḽokhesheni nnzhi a dzi konḓi, huna thekhisi huṅwe na huṅwe thi huna thekhisi khulwane huna thekhisi ṱhukhu, dzo tshimbidza vhathu ḽokhaḽa.

Ngeno ahuna bisi nnzhi, zwi amba zwori transport khulwanesa ndi thekhisi ende kharali thekhisi dzi tshi kho siṱiraika zwi amba zwori vhathu vha ḓo balelwa u tshimbila. Vhathu vha ḓo balelwa uya nṱha na fhasi ngori ndi thekhisi fhedzi huṅwe na huṅwe thekhisi fhedzi, mara ubva nde nda thoma u dzula hafha ahu thu vhuya havha na siṱiraiki tsha dzi thekhisi. Zwi amba zwori a thi tu zwivhona zwavhuḓi uri zwi to affect area hani mara nda tshi dzula hone kale, ha hu tshiri hu sina thekhisi ahuna fhethu hune anga ya hone unless u kho ḓo shumisa ubara kana wa imela bisi, mara tshifhinga tshinzhi thekhisi dzi tshi khou siṱiraika na bisi dzivha dzisa shumi.

Ndi vhona ungari zwi vha zwi si zwo lugaho, ngauri sa vhathu ri vhanzhi ri thekhisini ri na mathada vhaṅwe vho neta, u tshi fhedza iwe ukho vhangela vhathu phosho. Muṅwe na muṅwe are nga ngomu thekhisini o badela and ndi vhona ungari kharali vhathu vho badela, zwiṱuku zwine wanga vhafha ndi peace of mind kha rali u khou balelwa u vhafha tshifhinga vha ṱo kona u humbula, muzika u kho soko rasa rasa zwi vha zwi kho purpose ya uri ndo ntsha tshelede thi ngori zwino ndo ntsha tshelede uri ndi ḓe ndi raseliwe nga ngomu hafhanoni.

Zwi bva kha uri badzhete ya muthu yo imisa hani, kharali nṋe badzhete yanga i four hundred rand yo uri ndi shumise basi, basi ḽa gonya ya gonya to four hundred and fifty zwi amba zwori ndi tea u zama uri ndi wanuluse zwiṅwe iṅwe nḓila yane ya ḓo ri ndi shumise tshelede ya khwiṋe. Ngori kharali badzhete yanga i three hundred basi ya vha i two fifty ya gonya yaya kha three hundred ndi vha ndi zwi vha zwi tshe zwa khwiṋe, mara ya gonya ya vhuya ya fhirisa badzhete yanga zwi amba zwori ndi tea u ṱoḓa iṅwe nḓila ya u swika mushumoni.

Zwi dina ngauri u tshi renga goloi wa vha u na badzhete yau yo shela peṱirolo, na maintenance hezwi zwi tshi gonya tshifhinga tshinzhi muholo au gonya. Zwi amba zwori zwi huvhadza zwikwama zwa muthu, peṱirolo iḓo gonya mara muholo wa muthu u nga si gonye, nga nḓila ine peṱirolo ya kho gonya ngayo. So zwi vhuya zwa defeat purpose yau renga goloi uḓo vhuya wai rengisa goloi yahone, wa tshimbila nga bisi, ngori nga bisi u ḓovha usa khou spend ya peṱirolo, ya insurance goloi ya tshinyala yo lugisa.

Zwi bva u amba ngoho zwi bva kha muthu, ngori nṋe athi muthu na dzi height zwi amba zwori a thembi uri ndi nga ṱoi enjoy ngauralo, mara zwi a ua kona u swika hune wa kho ya tsini ende u kona u vhona ḽifhasi nga iṅwe view, yane wa balelwa u i vhona ngeno fhasi. U kona ui vhona zwavhuḓi ende zwi a takadza u dzhia tshifhinga tsho, explore zwithu zwiswa vhutshiloni u sa thu ṱoya nṱha zwi a takadza uri u khou vhona zwithu zwiswa u kho explore wa sa ḓivhi zwauri zwi vhonala hani u nṱha ndi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa.

Zwivha zwi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa ngori u a kona u wana uri, bisi i nṱhesa ende milenzhe ya vhathu vhahulwane vhaṅwe i vha isi tsha tenda, so zwi avha zwi raithi uri u muthuse u ṋamela bisi u muthuse u tsa na tshiṅwe na tshiṅwe ane a anga vha a khou tshi ṱoḓa nga ngomu bisini. Zwi vha zwi zwavhuḓi nga maanḓa uri u kone u vha na muthu a hone, uri a kone u vha thusa zwi ita uri zwithu zwi vhe matshi matshi easier.

Zwiambaro tsho thoma ndi zwiambaro, tshiṅwe na tshiṅwe zwiambaro, zwisibe, mapfhura au ḓola nṱha zwane zwa ḓo ita uri lwendo luvhe lwavhuḓi ndi uri uvhe wo paka zwiḽiwa kana uvhe una tshelede ya zwiḽiwa uvhe u na maḓi au rothola. Na muzika ndi a zwiḓivha uri vhathu vhanzhi vhanga si zwi ambe mara na muzika muzika u important nga maanḓa, na hezwi zwo sokori vhathu u khou reila vhathu vha sokou eḓela ndi zwi nyala nga maanḓa, mara ndi zwiḽiwa ndi zwiḽiwa, muzika ee ndi zwezwo fhedzi.